Batho ba nwang meriana eseng melaong, ba nka qetelletse ba kene mathateng a maholo. Mme moriana o seng molaong o bakela mathata mmeleng wa hao. Ya pele, bothata ba matshwafo. Ha o nwa moriana o seng molaong, o sa tsebe hore oo nkile kae? Sepetlele se fe? Kapa tleliniking e fe? Ha o nwa moriana oo, matshwafo a hao a ba le bothata, o qetelletse o kene sepetlele. Ya bobedi ke ya di-kidney, di-kidney di bohlokwa. Jwale ha o di hlekefetsa ka meriana eseng melaong, o qetelletse o kene sepetlele, o tsamaya dialysis ka lebaka la meriana o sa tsebeng hore o tswa kae? O etsuwe ke mang?

Boimana ba batjha dikolong tsa rona bo bakuwa ke hore bana ba rona ha ba thole thuto ho tswa malapeng a bona. Ho tlameile bo mme ba rona, ba bue le bana ba bona ka tsa thobalano. Mme ba tsamaye le bona ho ya ditleliniking, ba ba kopele thuso. Ba ba jwetse ka thuso e ba nka e tholang hore ba se ke ba ima, ba prevent-e. Ha o tsamaya le motswadi wa hao, motswadi wa hao ao hlalosetsa ka tsona tsona tsenana tsa boimana ka ho ima o le monyane. Tsohle di nka ba hantle. Ha re le batswadi, o tlamehile re tshehetse bana ba rona. Re bue le bona ka tsa thobalano.

Batho ba tsofetseng ke batho ba bohlokwa haholoholo moo re dulang teng. Mme ho tlamehile re dule re ba hlokometse ka nako tsohle. Hore ba bolokehe, re nka nna ra ba nka ra ba isa di-old age home. Ka tsela eo, o tla be o tseba hore o bolokehile mme kapa ntate wa hao mme ha o dula le yena ka tlung, hwa dula hona le motho a dulang a mo katile. Mme e nngwe, re nka batla motho eleng professional nurse ya hore a tle a tlo re thusa ka nkgono kapa ka ntatemoholo wa rona hore a se kebe a tswa, a dula a hlokomelehile.

Tjhe, ha ke dumellane le taba ena. Ditsela di ngata tsa hore re nka thibela pelehi dipetlele, ditleleniki. Mme le di- MPO di ngata kantle ka monana tse ka re thusang ka tsela tsa ho thibela pelehi, mme ha se ka thobalano feela. Tleliniki tsa rona di offer-a services tsa mahala hore pelehi oe thibela jwang? Dipetlele tsa rona di offer-a di-services tse ngata tsa hore pelehi oe thola jwang, oe thibela jwang? Mme le di-MPO di a tsamaya monana dikolong, di hlalose hore pelehi re e thibela jwang batjheng le ho rona batho ba bo mme?

Dumela Monghadi Nkosi. Mona o bua le Mme Mamofokeng. Ne ke le sepetlele sa hao kgweding e fetileng ka April twenty twenty-five. Ke leboha mosebetsi wa hao o motle, ke leboha ka tsela eo o ileng wa ntshwara ka yona nakong eo ke le matetetsong, ke leboha ka tsohle tseo o ileng wa eletsa tsona. Mme ha ke bua tjenana, bophelo ba ka bo kgutlile. Ke phela hantle mme ke ja hantle. Ke tshepa hore ha se nna fela motho o tla mo thusang. Ke tshepa hore hona le ba bangata bao o tla ba thusang jwalo ska ha o la wa nthusa. Ke a leboha.

Helang bashemane! Hobaneng le nwa jwala le apere diaparo tsa sekolo? Le a tseba jwala bo kotsi jwang? Jwala ha bo ya loka. Ebe tje batswadi ba lona ba tseba ketso tse le di etsang? Ke ketso tse mpe, tse swabisang. Ba tseba hore le nwa jwala le le bakananyana. Le banyane hore le nka nwa jwala. Jwala bo kotsi, jwala bo senyetsa motho future. Ha ebe o batla ho lahla future wa hao, o qala o le mokana ho nwa jwala, wa kula ke jwala. Ba bangata ba dipetlele ke jwala, ba bangata ba mabitleng ke jwala. Ke kopa le tlohelleng ho nwa jwala, jwala bo kotsi. Ke kopa le tloheng monana le yeng hae le lo hlobola diaparo tsa sekolo. Ke tshepa hore le nkutlwile.